Go ikentsha bodutu ka motshameko, go ka fetolwa gore motho a iponele a nne le madi. Ba ka tsaya motshameko ba dira mogongwana go tshameka se ba se tshamekang. Mme go tla nna le dikgwetlho dile dintsi thata gonne mongwe le mongwe a ka iphitlhela a batla go nna kgatlhanong le motshameko oo, kana mongwe le mongwe a ka ipona gore bangwe ba ba phelang ka bogole, ga ba kgone go dira motshameko o, a bona go se na bokgoni ba gore bangwe ba sa o dira.

Motshameko o dira batho ba le bantsi gore batswe mo ditseleng. Le teng jalo dipolao tse di kana-kana, bogodu jo bo kana-kana bo ka fela fa batho ba ka ipona gore ba ineele mo metshamekong, ebile go rotloetsa bana ba ba sa tlang ba gola gore ba kgone go bona bophelo ba bone mo motshamekong.

Ke motho yo e leng gore o ntse a ntse fatshe a ithuta, a iteka, a iteka, gonne Sekgoa sa re practice makes perfect. Motho ona o ntse a ithuta a iteka, a bona a le maemong a dikarata a diboto, ke motho o itseng bo mataese, mme ke motho o o nang le pelotelele.

Ke go ka leka go phatlhalatsa motshameko o itseng ka di phatlhalatso, mafaratlhatlha, le dilo di le dintsi. Re ka tsamaya go leba, go batla batho ba ba nang le seabe mo motshamekong e e dirileng.

Selo se ke se ratang thata ka metshameko ya se , ke gore go dira o kare go bonolo go tshameka motshameko o itseng, mme ga otla motshamekong ya nama motshameko wa teng o bokete.

Batho ba teng ba ratana ebile ba tlhompana, ke batho ba e leng gore ba itsane mekgwa, ba itsane ebile ba tlhompha pharologano ya bone jaaka ele batho, seo se tlisa botsalano.

O ka kgona go itse gore o dirile jang se se sa siamang kana sene se sa solofelwa mo motshamekong, janong pakeng e etlang ya motshameko o tla netefatsa gore ga o dire jalo. O ithuta gole gontsi mo go palelweng ga metshameko, ga se fela gore o paletswe ka jalo o ka ithuta le gore dilo tse o di dirileng, tse di dirileng gore o fosagale o ka di dirisa ya ka lereko la gago la gore mo nakong e e tlang o kgone go sa di dire.

wa mogala, o na le metshameko e mentsi thata ebile go tshameka batho ba le bantsi thata. Motshameko wa mogala o na le digongwana go kgona go tshameka batho ba le bane, go kgona go tshameka batho ba le barataro, kana go kgona go tshameka batho ba le ba supa. Motshameko wa mogala o na le motshameko o fapaneng mo hare ha o na, o ka tshamekwa ka go tlola mogala, o ka tshamekwa ka gore mongwe a o thatheletse mme a o dikolose di le dintsi di ka dirwa ka motshameko wa mogala.

Go palela go ka dira gore motho a itlhoboge ebile a ipone okare selo se a se tshamekang hase sone, mme bathapisi ba metshameko le ba gakoludi ba tshwanetse go netefatsa gore ba rotloetsa bana gore go palelwa ga se gore ba a palelwa. Mme tshawanetse ba itse gore go palelwa le teng ke tsela ya go ithuta gore ka paka e e jaana, o seka wa dira phoso e o e dirileng mo motshamekong.

Ditiro di le dintsi tse re ka di dirang go ikentsha bodutu, gore re fokotse go ngamoga ga pelo kgotsa go tlhobaela. Nna ke rata gore ga ke batla go fokotsa bodutu ke tsamae ke ye mafapheng a a nang le diphologolo, metsi jalo le jalo gore keye go iphokotsa bodutu ba tlhaloganyo, mme ke reke bo dimonamone jalo le jalo. Jaanong batho ba le bantsi ba dira tse di farologaneng gore ba ka kgona go ithusa gore ba seke ba ngamoga pelo kana tlhogo.

Batho ba le bantsi le batshameki ba le bantsi ba itsegeng ba ekileng ba bona gore diphoso tsa bone di tla ba aga mme ebile ba di amogela ba bantsi thata. Kaizer ke ya bangwe ya batho ba batshameki ba kgwele ya dinao, ba ekileng ya re mo nakong e ntsi ba ne ba palelwa, mme ba dirisitse seno go dira gore ba ka sona gore ba kgone go fenya kgwele ya dinao ya .